Isiluleko sami-ke ukuthi-ke, wonke amabhange, ikakhulukazi aseNingizimu Afrika aphephile, futhi imali yakhe izobe ivikelekile. Nanokuthi-ke iseluleko sami ukuthi, anginiki noma ubani izinombolo zakhe zokukhipha imali, afihle umazisi wakhe, aphinde futhi angabidedengu uma ekhipha imali ukuze ukuze imali yakhe ihlezi ivikelekile, kanye nebhenki lakhe nale futhi lihlezi lizokwazi ukuthi limuvikele kahle imali yakhe. Imali yakhe iphephe ebhange.

Eish, izinto ezingakhathaza kakhulu, njengoba sengifake imali yesicelo sokwakha umuzi, ukuthi umuzi obenginawo, kanti futhi bengihlezi nje nginethwa mihla namalanga. Kodwa manje sengizoba nawo umuzi, sengizokwakha ngenxa yokuthi ngikwazile ukuthi ngiboleke imali yokwakha umuzi. Ngisifakile isicelo, nami nje sengizokhulekela njengabantu bonke, ngihlale ezindlini nginganethwa.

Yebo, impela imali ngiyayisebenzisa futhi ngiyisebenzisa ngendlela eqinile ngenxa yokuthi ngiyakwazi ukuthi ngenze nje, ngenze izinto zezikweletu, noma ngenze izikweletu ukuze ngikwazi ukukhava izindleko zokuphila. Lokhuba-ke sengiboleke isikweleti sekhadi, loku kwami ukuyiqhenya ngoba sona sihle, futhi sona usikhokhela noma inini ngendlela othanda ukusikhokhela ngayo. Umuzwa wami-ke, ukuthi cha impela ngiyayiqhenya ngako, ngoba ngikwazile ukuthi ngenze izinto ngenye imali. Sengithatha-ke lesi kweletu sekhadi, ukuze ngikwazi ukuthi ngikhave lezi ezinye futhi.

Ibhange elagqama nje kakhulu kumina, elenye lamabhange elikhona lapha, engeke nje ngilisho ngegama. Lona-ke lela bhange lagqama ngokuthi cha, impela imali bayibamba kakhulu futhi ugcine usuyitshela ukuthi cha leli bhange shuthi elabantu abahola kakhulu. Thina esilibuka ukuthi angeke silunge kulona.

Ithemba, impela yinto ezoba khona ngenxa yokuthi sesizokwazi ukuthi sibambisane nosomabhizinisi sobabili, sihlanganyele ukuze sikwazi ukuthi sivule i-akhawunti, sikhokhe kule akhawunti sobabili. Kodwa futhi nginako ukukhathazeka okuncane nya. Ukuthi le mali izophathwa kanjani, le mali sizoyenza, sizoyenzani uma kufanele ukuthi ziyisebenzise le ndlela. Sizokwazi yini ukuyisebenzisa ngendlela efanele, nanokuthi futhi asizuxabana yini, sigcine sesibanga yona le mali.

Inzuzo yezisebenzi ezidiliziwe zingafuna imali yazo ye-UIF, imali yomsebenzi esuke ibanjwa emsebenzini.